Nna le metswalle ya ka re rata papadi ya maoto e bitswang yona bolo. Mme re e shebella nako tsohle kaofela.

Motho ya sa bapaleng dipapadi haholo o ye a bonahale ka hore mmele wa hae o seke wa bontsha, o na le matla mme o tiile. Empa motho ya bapalang dipapadi o bona ka mmele wa hae hore ehlile motho onana wa ikwetlisa ka thata.

Rona re ne re bapala ka majwe. Re bapala papadi e bitswang ka hore ke diketo. Ke ne ke e bapala le metswalle ya ka, banana le bashemane.

Bohlokwa ba dipapadi haholo sekolong ke ntho e leng bohlokwa ka nnete. Hobane e etsa hore batjha ba rona ba dule kelello e matha mme le mmele ya bona e tiile, e na le matla, e bonahala e matlafetse. Mme le ho aha setswalle ka hara batjha dikolong tse phahameng. Haholo ke yona ntho e kopanyang dikolo le dikolo ebile tsa karolo e phahameng e kopane e kopanya baithuti ebile e ahe le setswalle ka hare ho dikolo tseo.

Seo ke a se kgothaletsa haholo. Hobane se re kopanya haholo re le naha kapa yona Afrika Borwa. Mme ho bohlokwa ho tshehetsa ba dipapadi hore re ba tshehetse dipapading tse fapafapaneng kaofela. Ho ba fa matla, mme le thahasello ya hore ba ikwetlise ka thata, ho tle ba tlo fenya.

Ke rata Lionel Lionel Messi, o bapala bolo enana ya maoto e re bitsang soccer. Messi hangata ba dula ba fenya ka yena. Mme o phela a bapala ka boiketlo, o bapala le ka kelello mme o bapala le ka lerato bolo enana ya maoto.

Ha se hangata re le batho, re utlwisisang dipapadi tsa bo mme kapa re di bonang haholo. Re tlwaetse hore batho ba tebileng haholo dipapading ke bona banna. Mme ke nahana hore ke bona bothata bo bo etsang hore ho be boima hore re tshehetse bana ba basadi. Ke re le di-television-eng tsa rona hangata ho bapalwa tsona dipapadi tsa banna ho feta tsa basadi.

Nna ke nahana hore batsofe kapa bona batho ba baholo, ho ka ba bohlokwa haholo ha ka ba kgothaletsa hore ba ikwetlise ka tsona di-aerobics. Ebile ba bapale yona papadi e bitswang ka hore ke Chess. Hobane di-aerobics di batisa ebile di ba kwetlisa mmele. Chess-e yona e dula e etsa monahano wa bona kapa yona kelello e dule e matha.

Kgothaletsa hore ba ikopanye ebe sehlopha se le nngwe, moo ba dulang teng kapa makeisheneng a ba dulang ho ona. Mme ba kgothaletse ho ikwetlisa mmele. Ka hona ho etsa papadi e bitswang di-aerobics. Mme ba etse seo mehla le mehla hoseng. Le ha ekaba metsotsonyana fela kapa ka tlung ba sebetse, ba ema eme, ba ikotlolle mmele ya bona.

Ho hloleha hangata ke ntho e leng hore ke e bone hangata e thusa haholo hore motho a fihlelle mo a phomellang. Hobaneng hangata o ithuta o ye hore ha o hloleha, o ithute ntho tse ngata tse tla o thusang hore o kgone ho phomella ka le letlang. Le nna tje ka motho ntho ho na le ntho tse ngata moo ke hlolehileng ho tsona. Empa ke leka kgafetsa le kgafetsa mme ka be ka phomella.

Mona Afrika Borwa re na le batho bane ba tsebahala haholo ka yona papadi ya ditebele. Mme ba la tsamaya ba ya mafatsheng a mang ho yo bapala teng. Mme ba iponahatse e le ma-Afrika Borwa a matla ho tsa ditebele. Jwale ke nahana hore ke yona ntho e etsang hore ba mose e ba hulele ka mona, ebile ba rate ditebele tse bapalwang ke Ma-Afrika.

Batswadi ho bohlokwa ha re ka thusa kapa re tshehetse bona bana ba rona ka hore ba fumane diaparo tsa ho bapala yona bolo. Hobane ha re sa ba thuse, re emetse hore bana ba rona ebe ba ya dula hae. Ba bang ba ya senya, ba ya tswa, ba ilo utswa kapa ba ilo lematsa batho. Jwale ha re le batswadi tjena ne ke kopa hore re kopantsheng tjhelete kapa re kopantsheng dihlooho horeng re tlo kgona hore re thuse bana ba be le tsona diaparo tsa bolo. Re tlo tseba hore le rona re ba tshehetse, re ba kgothatse hore ebe bana ba lokileng ka hara setjhaba sa rona. Mme ha re ba kopanyetsa tjhelete ena. E tla ba thusa haholo mme ba tla kgothala ba bone hore batswadi ba bona le bona, ba ba tshehetsa ebile ba ema le bona.

Ke e bona e le ntho e bohlokwa haholo. Hobane le basebetsi le bona ba a hloka hore ba ikwetlise mme ba ipope ebe ngatana e le nngwe. Ba bapale dipapadi kapa ba ikwetlise hona mmeleng. Ho thusa haholo le ho aha setswalle le ho sebedisana mmoho.

Motswalle wa tseba papadi ya dikarata ha le le kaofela lapeng, le ya kgona hore le kopane le bapale. Mme seo se a le kopanya le le family kapa le le ba leloko le leng nngwe. Le nna nka kgothalletsa hore le wena o bapale papadi ya dikarata le bana ba heno kapa le lona lelapa la hao, ho reng le tle le kopane le utlwisisane. Mme ho be monate ho be le mofuthu, le lethabo ka tlung.